Mna ndiyibona iyinto erayithi leyo elungileyo kuba kaloku iikhampani zizama ukwenza imali. Abantu baye bainvayithe abanye abantu babo babanike ii-account details ukuba bastrime ufike inani liphezulu. Loo nto ibangela ukuba abantu bangafuni ukuzenzela ezabo iiakhawunti zostrima. Iikhampani ke ngoku zona ziye zingabi nanzuzo kuloo nto leyo. Kwaye xa uwenza iakhawunti phaa kuye kuthiwe ubana khetha ukuba bangaphi abantu abazostrima. Kubalulekile ukuba ukhethe inani laba bantu bakhoyo endlini, kodwa ke uyazi uba nemali izawuthi xhaxha.

I-artificial intelligence isinceda kakhulu, yenza izinto zibe lula nabantwana besikolo baye bancedakale kakhulu kuba bayakwazi ukuba bafumane i-information abayifunayo ngenxa yokusebenzisa i-AI. Kwaye ke ne-five G network iye ikhawuleze xa usebenzisa i-intanethi, yenze zonke izinto ukuba kube lula ukuba uzifumane. Ndicinga ukubana nakwixesha elizayo inoba iteknoloji izawube inyukile nangakumbi nangona nangoku inyukile inceda kakhulu.

Kubalulekile ukuba abantu basebenzise ii-passwords ezinamandla ezingamagama amade ukwenzela ubana omnye umntu ongenalungelo lokungena kwi-iCloud okanye kweso storage angakwazi ukungena. Kule mihla ke esiphila kuyo ngoku iteknoloji inyuke kakhulu. Kubalulekile uba kusetyenziswe, kubekho ii-devices ezizawukwazi ukusebenzisa ii-fingerprints, ii-face recognition ukwenzela uba omnye umntu ongakumelanga ukuba angene okanye ayifumane i-information ethile kwi-storage angakwazi ungena.

Ndicinga ukuba kulungile ukuba abantwana bayifumane iWi-Fi kuba iyabanceda kwizinto zesikolo, ii-assignment nee-research abatsho bazinikwe. Abanye abantu abafikeleli kwaye abakwazi ukuba babe nemali yokuthenga idatha bazithengele eyabo idatha. IWi-Fi yasimahla ibaluleke kakhulu kuba yenza ubomi babantwana bube lula bakwazi ukwenza imisebenzi yabo yesikolo.

Ilula kakhulu kuba kaloku iirutha ezi zibanayo iphasiwedi apha ngemva xa uvule isiciko apha ngakwibhetri, iphasiwedi iyabhalwa phaa. Kwaye enye into umntu anokuyenza kufowunela i-network provider apho ayithenga khona iWi-Fi okanye loo network ayisebenzisayo. Ukuba ebesebenzisa lo nethiwekhi ithile afownele phaa angalufumana uncedo. Kodwa ke amaxesha amaninzi iphasiwedi iba khona emveni kwerutha ngemva.

Ezi ephu ziyasinceda kakhulu, zenza yonke into ibe lula kunokuba usebenzise i-airtime ukwenzela wenze ii-calls. Kwii-ephu uyakwazi ukuthumela ii-pictures, uthumele ii-videos, wenze i-voice note. Kanti xa usebenzisa i-phone call uyathetha kuphela awukwazi ukuthumela izinto. Umzekelo, xa ufuna uthumela ii-pictures awukwazi, xa ufuna umbona umntu lo uthetha nayo ii-video calls kanje awukwazi ukuzenza. Kanti kooWhatsApp yonke into ikhona akunyanzelekanga ukuba ube ne-airtime uyakwazi uthenga idatha usebenzise yona uyakwazi ukukonektha kwiWi-Fi zikhona ke ezo Wi-Fi zi-free usebenzise zona rather than uthenge i-airtime.